Pele o ka tsaya tshweetso ya go dira karata ya sekoloto, o tshwanetse e be o itse gore a na o na le tokelo ya go dira karata ya sekoloto mme gape e be o itse gore o tlo kgona go duela madi ao morago, gape o ka dira karata ya sekoloto e le gore o ka e direla dithuto kgotsa o ka e direla gore o fitlhele tse dingwe tse o sa kgoneng go di fitlhela mme o tlo tshwanela ke go busetsa madi ao kgwedi ka kgwedi kgotsa kgapetsa-kgapetsa go fitlhela o fetsa ka sekoloto tseo. Di farologane dikarata tsa sekoloto mme ba bangwe ba di dirisa go reka diphatlho mme ba bangwe ba ka di dirisa ka ntlha ya dithuto mme ba bangwe ba ka di dirisa ka tse dingwe go reka difatanaga.

Pele ke tla adima madi kgotsa ke dira kopo ya karata ya sekoloto ke tla tshwanela ke go ikgolaganya le bone ba lefapha la dibanka ka foo ba tla simolola ka go lebelela sengwe se se bidiwang ka puo ya Seesemane e leng yone credit score eo ke go lekola ebile le go lebelela gore a na ke na le maitemogelo kgotsa ke na le ditshwanelo tsa gore nka adima madi. Ka foo, fa e le gore ke a palelwa ke ka foo ke tla kopanang le ba mafapha e leng bone ba ditšhelete e leng bona ba dirang ka madi go leka go tla nthusa gore ke kgone go fitlhela kopo ya madi ka foo ba ka nthusa ka go leka le gore nka duela tse dingwe tsa dikoloto tsa me jang. Ka foo ba ka boledisana le ba e leng gore a mme ke a ba kolota gore nka ba naya madi a bona kgapetsa-kgapetsa.